Motho ka mong a ka kgona hore a fumane monyetla wa hore abe le ebe rapolasi a kgethehileng. Ka lebaka la hore o tla be e le hona ho a bonang hore wa kgona ho itshebeletsa ka bo ena. Ha ho motho e leng hore wa mo patala for ho sebetsa. Mme o tla tlameha a etse bokgoni ba hore tjhelete eo a etsang ka ho rekisa dikgurunte tseo eleng hore wa di jala. O iketsetsa something se seng ka tlung. O etsetsa le bana ba hae mme o ba patala ntho tse leng hore ba di hloka.

Jwalo ka moruta bana, ke tla tlameha ho ya polasing. Ke ye ho kopa rapolasi ho tla bolela bana ba sekolo ka tsa temo. Kapa re etse leeto jwalo ka sekolo. Hore bana ba tsebe ho fumana boeletsi ba ka tsa temo ho rapolasi e mong le o mong a haufinyana.

Motho ka mong a ka kgona ho berekisa jeme ka ho tlotsa borotho, ho pheha jwalo jwalo. Ke dintho tse ngata hampe tse tse etsuwang ka jeme.

Dumela ntate. Ke mme monana ne ke tletleba ka polasi e itseng. Hoba basebeletsi ba teng ha ba fumane nako ya ho phomola, ba dula ba sebetsa ho tloha ba fihla ho fihlela pele ba tswa mosebetsing. Taba ke hore mosebetsi wa bona o mongata and-e empa bona ba banyenyane. Ke ne ke kopa hore le ye ho rapolasi le utlwe hore why hobane eng a sa kgone ho hira batho ba bangata nyana. Hore batho kaofela ba tsebe ho fumana nako e itseng ya ho phomola. Batho hore ba tsebe ho phomola ba tlameha ba fumane nako ya ho ja, ya honwa tee le ya ho ikotlolla, le ho ya ntlwaneng. Sena ha se sa shebuwe ka botlalo ho tla hlaha mathata nako e ntse eya.

Motho ka mong hore a fumane a fumane lenaneo ka tsa bolemi o hloka hore a be le mangolo a tsa temo. Hore hobane ditholwana tse lengwang le di-fruit tse lengwang mono o di rekisetsa batho. Mme o tlamehile ho tsebisahala hore na di boleng bo botle hore di ka rekisetswa batho. Cause hoba ke tse leng hore di phedisana le bona ka mehla.

Ha ke na re letho hakalo empa ke tlo monka nna le yena re tsamaye ke lo mo etsetsa pampiri ya ho kganna. Hoba ha o ka hlaya kotsi ya mobileng moo eleng hore o tlaba kganna teng. E tloba mathata a mang a maholo hampe hampe. So sena se bolela hore ketla tlameha ke tsamaye le yena ke lo moetsetsa pampiri eo. Kapa jwalo ka ha ke mo lefa, a tsamaye yena a lo etsa mangolo a ho kganna.

Hore motho a kgone ho ba le a kgone ho hira motho e leng hore hana moetsetsa botlokotsebe kapa hona ho moja direthe polasing ya hae. O tlameha hore a be le mangolo mme lengolo lena ke le bitswa CV. CV ena tlabe e bolela hore na ona le -criminal record kapa jwang. Ha a na le yona mme tlamehile a tsebe ho batlisisa hore na o na entse eng hore a tlabe a ne le yona. And-e batho ba jwalo ha se batho be eleng hore o tlametse o ba hire ha feela feela. Hobane ba tlo qetelletse ba o senyeditse polasing ya hao. And-e o kanna hlaha mathata a tlo qosa hore le wena o kwale polasi eo, and-e batho ba eleng hore ba o sebetsa batlo ba tlile ho hloka mesebetsi ho feta moo.

Malome jwalo ka ha o batla ho qala kgwebo ya ho etsa ya ho rua dikgomo tsa nama. O na le kgetho ya hore o ka rekisa ntho tsohle tse leng hore ha di o sebeletse ho ka jareteng kapa yona ho beha tjhelete hanyane hanyane. E leng hore bonyane be leng hore wa bo thola kgwedi le kgwedi, o tsebe ho rua kgomo tsa nama. Ho kea tseba ke tjhelete mme o ka qala hanyane le ka tsa temo hore o tsamaye jwalo jwalo ka tjhelete eo ya tsa temo. O tla fihlella seo eleng hore o batla ho se fihlella sa e leng hore e leng ho rua dikgomo

Naha ena e leng hore ha e berekiswe, nna ke ka e berekisetsa hore ho be le batho ba eleng hore ba kgona ho ba le mesebetsi. Ka ho ba etsetsa temo mono ba tsebe ho ithekisetsa ditholwana tse e leng hore ba di lema. Meroho le tsona tsohle kaofela le di kgomo ha ba ruile meruo ya bona kaofela fela. Batho ba kgone hoba le mesebetsi, kapa ntho e leng hore ba e etsa letsatsi le letsatsi hore ba se dule feela.

Ke nahana sena se bakwa ke hore monga polasi o phokotela tjhelete e ngwe e leng hore o tlameha a patale basebetsi ba hae ka yona. O qala bonokwane be le horeng ha ba kgone ho etsa mme sena se tlo etsa hore basebeletsi ba hae ba mpe ba ipatalle ka tsa polasing. Mme ba qetelletse ba utswitse ntho tse leng hore ba tlamehile ba di sebetse kapa ba di sebedise hona polasing mo ba tsamaya ba lo di rekisa. Hore ba fepe me malapa a bona ba tsebe ho thola tjheletenyana e itseng ya lekeno. E leng hore ba tlamehile ba e thola empa rapolasi yena wa e phokotela.

Mokgotsi di-solar farm ke dintho tsane tse blue tse leng hore di letsatsi le tjhabela ho tsona, mme tsona di tshwara mollo wa letsatsi. Mme di sebedisetswa hore hore re ka light-a ka tlung, ra etsa mabone, ra tjheha mabone, ra tjheha ditofo tsa motlakase. Empa tsona dija na mollo o mongata. Ra ra tjheha mabone, ra-charger le di phone tsa rona. Like hore re tsebe ho di sebedisa.

Mathata e leng hore batjha a kopana le ona mesebetsing ya tsa temo, ke hore ha ba tsebe ho lema. Hoba ha ba tsebe qalo e leng horeng tsela e ngwe le ngwe. Ditsela tsohle kaofela tse leng hore tlamehile ba qalong qalong ya tsona hore ba leeme ho fihlella ntho e loreng ba e lema, e hola. Jwalo ka ha hore mobu o tlamehile o be jwang, dijalo o tlamehile di nosetswe ha di nosetswe motshehare tsatsi le tjhabile. Le tlamehile o nosetswe hoseng, kapa mantsiboya le hore tlamehile a shebe hore like ha hona di ntho tse bapalang mono. Kapa tse jang dijalo jwalo ka bo dinonyana le dikgoho.

Dumela ntate hobaneng ong rekisetsa polasi e bodileng, empa re buisane hantle. Empa o itse polasi ena mobu wa teng o hantle and-e ke ka kgona ho lema. Jwale ke tlo etsa jwang, le hore ho hlokahala eng hore polasi ena e tsebe hoba hantle. Ke eng ono tlameile ho e etsa, tlamehile ha o rekisetsa motho ntho tlamehile o mo hlalosetse hore ke eng e senang boleng mono. Hobane ke polasi e leng hore o batla ho jala hape o tsebe ho rekisetsa batho di ntho tse leng hore o di jetse. And-e re ka se rekisetse batho dintho tse leng hore di tswa ho mobung o bodileng hoba dina le tjhefu. Ha di tlo ba dula hantle mme di tlo seremaka mmele ya batho.